Ingoma engisayikhumbulako lokha masidlala umdlalo sisesebancani ngile ethi, khetha omthandayo, omthanda njengosisi, choose mazikhethela.

Ngile ethi, angeke basidle.

Awa, angiwazi umdlalo okuthiwa ngewobungani.

Awa, akutjho bona abentwana babavalela ngaphandle ngombana basese bancani begodu bazolimazana ematatawini, ingakho bangenzi izinto zabentwana begodu balinde abentwana bona bakhule, bakghone ukudlala nabo ematatawini.

Yokweqa ingafakwa eenkolweni, nayo le yokweqa intambo ngombana abentwana abanengi, sabayaziphathela iintambo esikolweni begodu bayayidlala esikolweni. Ukuvikela bona abentwana bangenzi bona bangangeni ebungozini, ukobana esikolweni babavikele ngokuthi babagade begodu babaqale mabayidlala.

Mina ngokuya ngokwami, ngibona bona ingaba rerhe mayingandluliswa ezizukulwaneni nenzukulwane ngombana yinto eyenziwayo ngemidlalo begodu yinto okosele yenziwe ziinzukulwane.

Imidlalo yendabuko midlalo ebayidlalwa babantu bakade begodu midlalo efana nebhola nokhunye begodu beyidlwalwa, beyidlalwa khulu babantu bakade.

Imidlalo yendabuko iqakathekile emiphakathini ngombana midlalo, lokho ukuthi meyidlala, umphakathi uyahlangana begodu bayabambisana begodu kuba neenqhema neenqhema, la abantu khona bakghona ukuthi bahlangane. Abanye bebakghona ukukhipha imali, abanye bebadlala bona umphakathi, kubemnandi

Imidlalo, imidlalo edlalwayo endaweni yangekhethu mdlalo weenyawo nomdlalo okuthiwa yi-netball.

Imidlalo yendabuko, abantu ibahlanganisa kuhle ngombana ngokuthi makunesiqhema esibuya kwenye indawo, nesiqhema esibuya kwenye indawo, mabahlangene badlala imidlalo yendabuko, bahlangana njalo then bese bazane, bazane njalo, imidlalo yendabuko ibahlanganisa njalo abantu.

Ilutjha, ilutjha lifunda okunengi emidlalweni yendabuko ngombana mabathatha ukuqala, imidlalo yendabuko yakade kula baqala khona babone bona izinto ezinengi zitjhugulukile begodu imidlalo yendabuko iyalirhelebha ngombana bakghona bona bathole into abangayenza, kunokuthi bagcwale istradi badle iindakamizwa.

Bona, kuqakathekile bona imidlalo yendabuko ifundiswe eenkolweni ngombana ilutjha lanjena alisenzi izinto ezirerhe begodu malithola isikhathi esinye lidla iindakamizwa begodu lenza okuphuma endleleni.

zemidlalo yendabuko imidlalo yendabuko nemidlalo yanamhlanjesi ihlukile kodwana ayikahluki khulu ngombana izinto ebezenzeka kade, bekungena bekungena zinto abantu bakade abakghona ukuthi badlale ngazo. Esikhathini abantu bakade kunabanye ebebadlala ngamatje, esikhathini sanjena sekunezinto ezinengi ebakghona ukuthi badlale ngazo imidlalo.

Iye, ngiyavuma imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphaliswaneni ngombana lokha kade khabe bayidlala emaphaliswaneni ngombana imidlalo lena midlalo efanayo begodu ihluke ngokuthi lena midlalo yakade. Imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphaliswaneni ngombana midlalo ererhe begodu midlalo efundisayo.

Umdlalo yendabuko usiza ngokuthi umzimba ukghone ukululeka begodu izinto ezinengi uyakghona bona uzenze umzimba mawululekile begodu ukwazi ukuhlwengeka umzimba ngaphakathi begodu ukghone ukuthi namathambo womzimba aluleke.

Abantu abadala indima abayidlalayo ekufundiseni abentwana imidlalo yendabuko, kukobana bayabafundisa begodu abentwana abantu abadala besikolo bayafundisa khulu ngombana esikolweni babafundisa nabathola isikhathi, ababelethi abasitholi isikhathi ngombana basuke basemberegweni.

Umthetho wokuthoma wokudlala intambo, jemde ungaberegisi izandla, Uberegise iinyawo. Umthetho wesibili womdlalo wokweqa intambo, kukobana jemde wenze isiqiniseko bona awujami begodu intambo nayo iyaqhubeka ayijami, yajama intambo, umdlalo uyaphela.

Ngendaweni yangekhaya bawuthathela phasi ngombana esikhathini sanje abentwana abasendaba nemidlalo yendabuko, sebaqalane khulu namafowunu.

Awa akekho umdlali, awa, akekho umdlali eSewula Afrika engimaziko ophumeleleko ngemidlalo yendabuko.

Mina ngithi, abantu bekadeni iye beyibafanele kodwana nesikhathini sanjena abentwana bayayidlala begodu iyababeregela ngombana bayakghona bona bayidlale, bangalibali kukwenza izinto eziphuma endleleni.

Unobangela wokobana imidlalo efana nomrabaraba ingaphumeleli kukobana, imidlalo leyo kade idlalwa ekadeni begodu esikhathini sanjena abantu sebabona ngathi midlalo yakade.

Akubangelwa, mina into engiyibonako bona akubangelwa kutlhayela kwemali. Abantu esikhathini sanjena imidlalo yendabuko abayithatheli ehloko begodu ababoni ababoni kuyinto ebalulekile khulu.